Izikole zingaqinisekisa ukufinyelela okulinganayo ngokuhlinzeka ngezinsiza ezanele, ukugqugquzela ukubamba iqhaza kwawowonke umfundi nokudala imithetho ezivikela ukucwaswa ngokobulili noma isizinda senhlalo, umnotho.

Izindlela ezingcono zihlanganisa ukudala uhlu oluphelele lwezimpahla, ukugcinwa kwazo endaweni ephephile nehlanzekile, ukugcina amarekhodi okusetshenziswa nokulungiswa, kanye nokunikeza abafundi nabasebenzi imiyalelo ecacile yokunakekela impahla.

Izikole zingasebenzisa amaqhinga afana nokuhlela imidlalo ehlukahlukene evumelana nezithakazelo zabafundi ukunikeza izikhuthazo ezincane, ukudala izindawo zokuzijabulisa nokubandakanya abafundi ekuthatheni izinqumo ukuze bazizwe banesibopho futhi bekhuthazekile.

Ngikhumbula injabulo enkulu nokuzizwa ngixhumene nomphakathi, lapho umoya wokuhlanganyela, nenjabulo yayigcwala yonke indawo.

Ukuzilibazisa nokungcebeleka kungisiza ngiphumule ngokungisusa emicabangweni eminingi engicindezelayo, kukhule ingqondo nomzimba, futhi kunginika kunginika amandla amasha ukuqhubeka nezibopho zami zansuku zonke, ngaphandle kokukhathazeka kakhulu.

Yebo, ngiyakhumbula isikhathi lapho sidlala igemu sibambisana. Kwangikhuthaza ukuzwana nokusebenzisana nabo.

Umdlalo ubamnandi ezinganeni uma enezici zokuncintisana ezikhuthazayo, ukusebenzisana okudala ubungani, kanye nokubalula ukuwudlala ukuze wonke umuntu azizwe ajabule futhi engaxineki.

Yebo, ngake ngafundisa umuntu umdlalo wesintu, waphendula ngenjabulo nangentshisekelo efuna ukuwufunda ngokushesha futhi ejabulela ukuxhumana nomlando nomphakathi ngale ndlela.

Izinselele zihlanganisa ukuntuleka kwezimali, ukungabi nezindawo ezifanele kanye nokungahleleki kahle. Ukulungisa kungafaka ukuxhumana nohulumeni, imiphakathi nabaxhasi ukuze kutholakala izimali nokwakha izinhlelo zokuphatha ezibambisanayo nezindawo zomphakathi.

Lokhu kungangenza ngizizwe ngidangala nokukhathazeka ukuthi umngani wami ujabule yini. Ukuze nginciphise ukungakhatheki kwakhe, ngingazama ukumkhuthaza ngobumnene, ngimkhumbuze ukuthi umdlalo uwumsebenzi wokuzijabulisa futhi siphinde siyidlale ngokubambisana ukuze sigcine umoya omuhle.

Ngingaqala ngokuchaza imigomo nemithetho kalula, ngikhombise ngokwenza isibonelo, ngigqugquzele izingane ukuba zidlale kancane kancane, nginikeze iziqondiso ezihlelekile, futhi ngikhuthaze ukubambisana nokuzijabulisa eqenjini.

URonela uphumelela ngoba uyakwazi ukuhlanganisa ulwazi lwakhe lobuchwepheshe bezokuzivocavoca, nentshisokelo, nentshisekelo yakhe, akhe ubudlelwano obuqinile nabalandeli bakhe ku-inthanethi, futhi bahlinzeke ngezinhlelo ezenziwa ngendlela yomuntu ngamunye esihlangabezana nezidingo zamakhasimende, okuholela ekwethenjweni nasekukhuleni kwebhizinisi lakhe.

Izikole kufanele ziqinise ukuqwashisa ngokubaluleka kwezokuvocavoca kahle, ziqinisekise ukuthi abafundi benza ukushisa khona nokupholisa umzimba, zinikeze amathuluzi afanele, futhi zibe nobuchwepheshe abaqeqeshiwe ukuze baqaphe, futhi basize ekuvimbeleni nasekuphatheni ukulimala kwezemidlalo.